Kumele kubanjwe i-meeting yomphakathi eholwe ukuze kuchazwe kabanzi ngokuqwashiswa ngabo-ke abantu abadala ukuthi izidingo zabo zokuhamba zizophephiswa kanjani.

Intuthu engingay'phakamisa ukuthi abashayeli bebhasi noma abaphathi bamabhasi bevele bekhande i-group noma i-ephu yabo lamabhasi abo lawa ukuze uma kuwukuthi ibhasi khona ibhasi elifika late noma elibambezekile endaweni thizeni bekwazi ukuthumela umyalezo kuwo-ke le ephu loyo noma igruphu. Ukuze abantu bazi ukuthi ibhasi lizobe linenkinga. Ngeke likwazi ukufika ngesikhathi esiwukuthi.

Uloliwe ulunge ngokuthi uyihambela ngomzila wawo usuka lapho osuka khona, uze ufike lapho okumele ufike khona kusanesikhathi futhi.

Ayi intela kumele beqinise kuyo ngoba ekugcineni kosuku phela zona lezi thuthi lezi kanye nawo ama-truck lawo agcine esesilimazela umgwaqo elokhu ebhizi ethutha izinto ezisindayo lezi. Ukuze le migwaqo-ke ilungiswe komele nabo intela yabo inyuke kungalokhe imali ikhishwa kithi.

Kungamele indawo yokuhlala beyenze ibenkudlwane ukuze izokwazi ukunelisa kahle abantu abadala uma behlala bethatha isikhathi sabo nje benethezeke kahle njengoba phela abasuke sebethakathaka la bantu laba.

Into engibonayo yikho ukuthi izimpahla zifika ngokushesha njengoba phela vele uloliwe uhamba ngojantshi owodwa osuke uqondile. Yingakho-ke-ke usasebenza njengoba into uyithola manje awulokhu uvimbezeka emgwaqweni lana. Utholukuthi ubanjwe i-traffic-i njengama-truck-i lawa. Uloliwe nje usuka lapho osuka khona uze ufike lapho kumele ufike khona.

Umehluko ukuthi lezi ezesonto zisuke zikhokhelwe yibo abazalwane, kanti lezi ezokuvolontiya zihamba mahhala zona.

Inzuzo lapha ukuthi wonke ama-truck asezokwazi ukhokhela intela akasekho umuntu manje ozokwazi ukucasha ngoba phela vele lamathragi lawa ekugcineni kosuku komele beyikhokhele intela ngoba lomgwaqo abawusebenzisayo yibo abawulimazayo isikhathi esiningi.

Ngingakhetha omunye umzila obheke khona lapho engiyakhona. Ngingabachazela nase-ofisini ukuthi kungani ngikhethe umzila othathe ibanga elide ngoba phela ngeke ngikwazi ukukhokhela iy'ndleko engingayilindele.

Into engike ngayibona emabhasini engikuthandile ile yokuthi uma kukhona ibanga elide elithathwayo o-driver baba babili balokhe beshintshana endleleni. Into engiyithandayo-ke leyo ibanga elide liyagqilazana amaphutha ayenzeke uma ungalindile.

Mina ngingaphakisha umthwalo engiwubona ukuthi ngeke uze udlulele kulesi sindo lesi esikalelekile kuleli ndiza leli.

Into okumele bayenze ukuthi befake iy'cabha ey'nkudlwana kanye ney'tebhisi ukuze uma bengena bengene kahle abantu abadala noma behla behle kahle. Neyitulo nazo zithi ukuba nkudlwana ukuze uma behlala behlale benethezeke kahle.

Into kmele beyenze ukuthi bethole umuntu abangamqasha ozoba umsizi. Umuntu ozokwazi ukusiza abantu abadala ebanakekele uma kukhona idinga ey'ncane abayifisa abayifisayo noma kukhona usizo abafuna ukulithola.

Khungatheka okuvamile engvamile ukukuthola ukuthi kwesinye isikhathi ukuthi uyangena ebhasini ibhasi seligcwele abantu bamile iy'ndawo zokuhlala ayisekho. Nakho-ke loko kokuthi ukuthi uyafika esitobhini ibhasi alifikile ngesikhathi okuyisona sona.

Abashayeli bezithuthi zesonto bashayela ngokukhulu ukuqophelele uma uqhathanisa nabo laba bey'thuthi zomphakathi ayi labo abashisa bashayela budedengu. Kungcono bona laba besonto bashayela nje ngokuqhophela basuke bengajahe ndawo.

Uma inkampani thizeni le yebhasi engizobe ngigibela inerekhodi elihle lokuthi iy'ngozi azikho. Uma kuthiwa kuthathwa uhambo olude imoto ngingay'shiya-ke uma kuthiwa ngihamba uhambo olude ngigibela lona lelo bhasi elinerekhodi elihle.

Mina into engingayenza ukuthi nginganyusa isibalo senani osuke hola ngaleso sikhathi, ngisuse ngo-three phesenti uma kuwukuthi ufika ngesikhathi okuyisona sona.

Ubuchwepheshe obungenziwa ukuthi amafoni efakwe ama-GPS ukuze abantu abadala bekwazi ukubona ukuthi sesikephi, nanokuthi lingakanani ibange esesilihambile nebanga elisele nokuthi sesidlula kuliphi idolobho, kanjalo kanjalo.

Inzuzo engabakhona ukuthi abantu abadala ngeke besalokhu behamba ibanga elide ngezinyawo beyovele begibele zona iy'moto lezi zomphakathi.

Ukuthutha impahla ngesitimela kuyaphuthuma ngoba isitimela sihamba ngolayini owodwa ujantshi waso asiphazanyiswa ilutho emgwaqweni noma lapho esihamba khona njengazo-ke ama-truck lawa wona ayaphazamiseka uma ehamba emgwaqweni. Kanti isitimela nje sihambela uwaya waya.